Umngqusho ziimbotyi ezidityaniswe nesempu. Isempu ke ngumngqusho. iphekwe ixesha elide ukuze zithambe ngexesha eliyi-one. Abanye ke bayathanda ugalela nezinongo, kugalelwe namafutha.

Ndicinga uba yingqele le yoba beyohlala phandle ngeli xesha lasebusika. Kuwa amakhephu kuyabanda, bahleli phaa.

Andiboni ingumbono omhle into yothwalisa umntana omncinci uxanduva lomnika igama lomntu omdala owaswelekayo. Ngoba ngoku ukhula enale nto uba funeke ndilandele indlela umakhulu awayesenza ngayo. Angabinayo laa nto yoba nam ndifuna uba ndim, ndikwazi ukwenza izinto ezifunwa ndim.

Inkulu indima edlalwa ngabantu abadala ekuloleni izimilo zabantwana. Kodwa kule mihla esiphila kuyo abantwana abayithatheli ngqalelo into iimfundiso zabantu abadala.

Kungasetyenziswa laa nto kuthiwa kukubhajetha. Kubhajethwe uba imali ethile izawuya kweli cala, imali ethile izawuya kweli cala. Ingayi kwicala eliyi-one kuba yeyona nto iye ibhidise ixabanise. Yile yoba imali iyaphuma apha endlini yethu iya kwicala eliyi-one, ingathi sikhetha icala eliyi-one.

Hayi, akuyiyo indlela elungileyo leyo yokuveza amabele nokuveza iingalo nemilenze. Kodwa ke leyo ndiyithethela kwicala labantu ababhinqileyo abatshatileyo. Umntu ongatshatanga oseyintombi nto osemtsha, osaze ngobuso elizweni noko singamnika loo grace.

Inkosi idlala laa ndima ka-government ezilalini. Iba nguye othatha imithetho, nguye obeka imithetho othi makuthi then kulandelwe loo mithetho yakhe.

Kudala wayengenalo elo lungelo kodwa ke izinto ziyatshintsha, abantwana baye bafune isiko lakulo lakulotatakhe. Enzelwe ade abe rayithi xa elifumene. Amanye ezinye iziduko zisitrongo zifuna, ziye zimfune umntwana wazo ezinye izinyanya. Zimfune zifune aye.

Ndicinga uba sizawube sibavalela ngaphandle abanye abantu abangalaziyo olu lwimi lethu. Lurayithi olu silusebenzisayo ukuze sikwazi ukudibanisa wonke umntu, akwazi ayive le nto siyithethayo.

Uhlamba ukha umngqusho iikomityi ezintathu. Ukhe iimbotyi iikomityi ezimbini ugalele esityeni, kwesaa sitya siyi-one sinala mngqusho uhlambe. Uwuhlambe uwuhlambe uwuhlambe, njengoba uwuhlamba uyakhetha uchithe loo manzi. Ugalele ke ngoku amanzi ashushu, usowukhishe imizuzu noba miyi-thirty. After usowukhishile uwubeke esitovini ugalele amanye amanzi ashushu, ugalele izinongo zakho, ugalele ityiwa kwenzela ziphekeke zonke ngexesha eliyi-one.

Ndithanda umvubo onamasi, umphokoqo onamasi, umvubo. Ndiyawuthanda kakhulu, ndikhule ndiwuthanda.

Ndicinga njalo kuba ngela xesha zazinqabile yayiba manqaphanqapha into yoba kuthengwe oku kutya, kodwa ngoku kuyafikeleleka. Iivenkile zisondeziwe zaziswa kuthi ngoku siyakwazi uyithenga ngoku into uyitye ngoku. Kanti endlini ukutya uyakupheka, ukulinde kuvuthwe kuthini kuthini.

Injongo yeli theko kukubuyisa unyana wethu ebehleli ehlathini efunda iindlela zoba yindoda. Ngoku yindlela yethu yombuyisa ke ngoku ebantwini. Akwazi uphinda, akwazi ungena kwi-community yethu. Akwazi akwazi uphinda ahlale nabantu.

Ndithanda umphokoqo onamasi, umvubo. Sikhule sikhuliswe ngawo apha ekhaya, yile nto ndiwuthandayo.